Idatha libiza imali ephezulu khulu. Ngombana ukhipha imali enengi kodwana uthole idatha elincani, begodu lapho okhunye uthenga idatha elinengi kodwana liphele ngaphambi kwesikhathi. Ukghona ukuthenga idatha ekufanele lihlale amalanga alikhomba kodwana liphele ngemva kwamalanga amabili nofana amathathu. Lokho kukhombisa bona idatha libiza imali ephezulu kodwana idatha olitholako nawukhipha imali enengi leyo libe lincani linganeli eentweni mhlambe ofuna ukuzenza.

Idatha liqakatheke khulu ebantwini ngombana kuyindlela yokuhlanganisa abantu nofana yokuhlanganisa umuntu ne-internet. Ekukulapho abantu bathola khona imisebenzi. Bathola khona iinkolo nelwazi ebalifunako ngezinto ezithile. Kungakho ukuba nedatha kubalulekile ngombana nawunganadatha umaliledininakho ufana nento engasebenziko. Ngombana izinto zikudlula ukhona kodwana ngoba awunadatha awukghoni ukubona bona ephasini mazombe kwenzakalani.

Into eqeda idatha khulukhulu khulukhulu kubukela amavidiyo. Ngombana ukuthumela umlayezo akuthathi idatha elinengi kodwana nawubukela amavidiyo umaliledinini wakho udla idatha elinengi begodu uthola nawubukela ividiyo ngayinye umaliledinini adle idatha elinengi. Nasele ubukele amavidiyo amanengi umaliledininakho udla idatha elinengi elidlula lokha nawuthumela abantu ngokwahlukahlukana imilayezo eenkundleni zakho zokuthintana.

Iindlela umuntu angayisebenzisa ukuze abulunge idatha lakhe bona lingapheli msinyana. Zinengi efakahlangana ukuvala ama-apps nofana iinsetjenziswa ezikhona kumaliledininakhe angazisebenzisiko. Azivale bona zingasasebenzi nangakazivuli. Kuzimedela bona nawubukela amavidiyo eenkundleni zokuthintana ungawabukeli khulu ukuze idatha lakho lizokongeka. Idatha lakho kufanele ulisebenzise eentweni eziqakathekileko esikhathi esinengi lapho idatha lakho lizokondleka begodu angekhe laphela msinyana.

Umuntu nakutholakala bona uphelelwe lidatha. Abantu ebaphethe i-network leyo ayisebenzisako, bamthumela imilayezo etjhoko bona idatha lakhe liphelile begodu ukuthintana kwakhe nabantu kuzokujanyiswa. Ekufakwa hlangana ukungena online, kuma-website nokungena eenkundleni zokuthintana kuyajama kungasasebenzi ngombana idatha lakho liphelile, bese abantu abaphethe i-network leyo oyisebenzisako bayayivala bona ungasakghoni ukungena eenkundleni zokuthintana nokhunye.

Idatha lithengeka ngeendlela ezinengi. Uyakghona ukulithenga ngomaliledinini uvule ibhanga yakho uthenge idatha. Uyakghona ukuthatha imali utjhinge estolo uthenge idatha khona begodu uyakghona nokuthatha imali utjhinge estolo uthenge i-airtime. Uyifake kumaliledinini bese kuba neenomboro ezahlukahlukeneko ozifaka efowuninakho nofana kumaliledinini. Zikuvezele bona amadatha ahlukahlukana njani nangemali uzoyibhadala nawuthenga lawo madatha.

Idatha enarheni yeSewula Afrika lihlukile ngokuya ngama-network provider akhona enarheni. Ekufakahlangana ukuthi i-one megabytes ungayithola ngemali engange one randa ukuya ku-five randa begodu nawuthenga amanengi esiwabiza ngamagigi. Ungalithenga ngemali engange-hundred randa ukuya ku-six hundred randa kodwana nawusebenzisa i-airtime yakho ungakathengi idatha. Ngayinye i-megabytes ubhadala imali engange twelve cents ukuya ku-fifty cents.

Idatha nalithengwa mntwana wesikolo kufanele libize fifty randa ukutjhinga enzasi. Ngombana umntwana wesikolo akasebenzi. Akunamali ayitholako kodwana umntwana wesikolo uyalitlhoga idatha bona enze izinto ezinengi ezingamthuthusa zimsize nefundwenakhe. Angazithola ku-internet nofana eenkundleni zokuthintana. Ngaleyondlela kufanele bona woke umntwana khona endaweni nofana okhona enarheni yeSewula Afrika abe nokukghona ukuthenga idatha bona asizeke eemfundweni zakhe.

Imihlobo yamadatha embili ekhona. Yokuthoma, yi-internet data, yesibili yi-social nofana yi-ticket datha. I-internet datha isebenza eentweni ezahlukahlukeneko. Ungakghona ukungena eenkundleni zokuthintana. Ungakghona ukungena kuma-website begodu uyakghona kunokudosela umuntu umrhala ngalo nokhunye okunengi, bese-ke i-ticket nofana i-social datha kulidatha elenzelwa bona lisebenze eenkundleni zokuthintana ekufana

Iye, likhona ifilimu elenziwe ekhethwapha kodwana lathandwa kwamanye amazwe begodu lathumba nabonongorwana kiwo wona amazwe lapho khelabukelwa khona. Ngelinye lamafilimu wekhethwapha elidume khulu begodu nangalesi isikhathi abantu nabalibonako, basalithabela.

Umlungisi oyikutani ubonakala ngezinto ezinengi okufaka hlangana ukuqalana neentjhijilo, ukuba mdosiphambili nokhunye. Enye ekuvezela kobana umuntu oyikutani, kukobana kiyo yoke into aqalana nayo, ulwa ngeendlela zoke begodu uyazimisela kobana ekupheleni wefilimu kubonakale amandla anawo nokuhlakanipha kwakhe kobana kuvele, umlingisi oyikutani simbona nangokuzimisela eentweni azenzako.

Into eyenza kobana umlingisi azithole sele alinganiswa nendima ayidlalako kileyo wefilimu kukobana, uyilingisa ngendlela ehle begodu uyilingisa ngendlela etjengisa abantu kobana kuyipilo abayiphilako. Nawumlingisi walingisa kuhle, abantu indima oyidlalako bayithanda, baphetha sele bazitjela kobana uphila ngaleyondlela nangebizo obizwa ngalo kilelo wefilimu, uzithola sele ubizwa ngalo ekubeni ibizo lakho obelethwe nalo bayalazi kodwana bagcina sele balilahla bakubiza ngelakho lokulinganisa.

Irhubhululo leli alisiliqiniso ngokupheleleko ngombana amafilimu amanengi amayelana nobulelesi ayatjengisa kobana umuntu olelesako uphetha ngokwenzani, esikhathini esinengi umuntu olelesako, uzithola alelesele abantu abanamandla ukudlula yena bese bayambulala. Kesinye isikhathi uzithola abotjhiwe, agwetjwe iminyaka eminengi kanti nejelelapho la ayokubekwa khona, afike ahlangabezane nobunzima, bahlukumezane nabanye amabanjwa manje, kungenye yezinto etjengisako kobana nawuzitjela bona uhlakaniphile ngobulelesi, uyazikhohlisa.

Abantu abanengi kilesisikathi esiphila kiso, kubabantu ebakghonako ukufikelela ku-inthanethi begodu kuneendawo ezifana nebulungelo leencwadi neenthabathaba lapho bathenga khona ezine-inthanethi yasimahla. Woke umuntu onomaliledinini uyakghona ukufika ahlale eendaweni lezo ayibukele into afuna ukuyibukela nofana ayifake kumaliledininakhe ayoyibukelela lapho uhlala khona. Izinto zamva-nje sele ziku-inthanethi ubunengi bazo.

Mina amafilimu ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi, isizathu sokobana ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngokobana ngiyazikhethela kobana ngilibukela nini ifilimu lelo. ngilibukela ngasiphi isikhathi ifilimu lelo begodu nokobana ngifuna ukubukela liphi ifilimu, ngasiphi isikhathi. Ukubukela ifilimu kumabonwakude kuba nomraro ngombana kunomuntu okukhethelako kobana uzolibukela nini, ubukele ifilimu elinjani, ngasiphi isikhathi kodwana nawubukela ku-inthanethi koke lokho kukhethwa nguwe.

Idatha libiza imali ephezulu ngombana nawuthenge ngemali encani, uthola idatha elincani khulu begodu liphela ungakaqedi nokwenza izinto ofuna ukuzenza ngedatha lelo.

Idatha lifana nokudla emafowunini esiwasebenzisako. Ifowunu nayinganadatha kutjho bona angekhe ukghone ukuyisebenzisa ukungena ku-inthanethi nofana ukukhuluma nabantu eensetjenzisweni ezikhona kumafowunu wethu.

Okuqeda idatha khulu kubukela amavidiyo ngombana amavidiyo afakwe ku-inthanethi ngedatha elinengi. Okutjho bona nawe ukuze ukghone ukuwabukela kufanele ubenedatha elinengi kodwana ukuthumela umlayezo akuthathi idatha elinengi begodu kudla idatha elincani khulu.

Umuntu ukuze abulunge idatha, kufanele azazi izinto azisebenzisako nokuthi zidla idatha elingangani. Ukubukela amavidiyo kufanele umuntu akunciphise khulu ngombana ngikho okuqeda idatha begodu noku-download izinto ezingakabaluleki kufanele umuntu

Umuntu nakaphelelwe lidatha, umaliledinini wakhe uyajama angasasebenzi ku-inthanethi begodu nemilayezo ebeyingena ngedatha iyajama ingasangeni, kutjho bona labo abaphethe ifowunu yakhe vane bayivalile kobana ingasangeni ku-inthanethi.

Idatha lithengeka ngeendlela ezinengi. Ungalithola ngokuthenga i-airtime eistolo bese uyifaka efowunini, ungene efowuninakho utjhege kobana ungathola idatha elingangani. Okhunye ungathenga lona idatha esitolo bese ulifaka kumaliledininakho, ngaleyondlela idatha.

Idatha ngayinye, i-one megabyte, ibiza five bobho, ukuhlukahlukana kwama-network akhona. Amanye abiza sixty-five cent bese kukhona amanye-ke aphakamileko ukuya nokuya.

Idatha kufanele libize intengo ephasi nalithengwa bentwana besikolo ngombana umntwanesikolo akasebenzi, akarholi begodu imali kufanele ayibawe ebabelethini ukuze akghone ukuthenga idatha, ngaleyondlela kufanele ukobana idatha lomntwana wesikolo libize imali ephasi efana

Kunedatha le-inthanethi bese kunedatha le-social.

Ipilo ngaphandle kwedatha uzoyikghona ngokuthi udlale imidlalo engafuni abomaliledinini begodu nivakatjhelane, nibonane ubuso nobuso ngombana ningasatholani kibomaliledinini.

Idatha libiza khulu ngombana umbuso wethu kunemali oyidosako lokha nawuthenga idatha begodu nalabo othenga kibo idatha, bafuna ukuhlomula kiyo imali leyo. Lokho kubanga kobana uthenge idatha elinengi ngemali ephezulu khulu nanyana uthenge idatha begodu nabo labo othenga kibo kunemali efanele bayidose, lokho kwenza ukuthi idatha lekhethu libize khulu nawuliqala kwamanye amazwe.

Idatha ngilonga ngokuthi umaliledininami ngimenze ukobana angazidleli idatha ngingamsebenzisi, okufaka hlangana lokha nangiyiqimileko ngiyibeke lapha, kobana kungabi nento esebenzako nofana edla idatha ngaleso sikhathi. Yoke into edla idatha kubayinto engiyisebenzisako ngaleso sikhathi ngiyo indlela idatha lami.